Ee, nka e akantsha ka gonne, go na le merogo e le mentsi e e farologaneng-farologaneng, so go ka nna molemo go e leka tota.

Go jala mofuta o o rileng wa maungo jaaka tsone diapole kgotsa dipanana, go ntse ga monate ka gonne re i save-la nako ya go ya mabenkeleng, go ya go reka mme re ikgethela ka bo gaufi mo ditlhareng ka fa gare ga jarata.

Merogo e e jaaka ditamati e jalwa so. Fa o fetsa go dirisa tamati ya gago mo ntlong o no go latlhela mo le mo mmung o mo fresh-e. Fa o fetsa go e latlhela moo ga matsatsi ntse a sepela o tlile go bona ditamati di mela gona ka mokgwa oo. E jadiwa fela ka mokgwa o o bonolo jalo, ke ga tamati e tlo go gola gona mo oe latlhetseng fa teng.

Rooibos tea ke matlhare a a thata le a batlang go jalwa mo lefatsheng le le omileng, le le nang le mmu o tshwanetseng go jala, mmu wa sandy soil, wa loan soil. And then fa o fetsa go jala o ka nna ngwaga one year or one year five months gore sejalo seo se gole sa rooibos tea. Fa se fetsa go gola fa o batla go etsa teye ka sone, o tshela letlhare le mo koping then, o tlile go tshela metsi a betseng godimo ga letlhare leo, e tle go nna change colour ya nna e shibidu, fa o batla o kanna wa tshela mmeleke wa enwa teye ya gago.

melemo e e ka nnang teng mo boitekanelong jwa ga rooibos, ke gore ga ena caffeine e tletse anti oxidant, e ka thusa go fokotsa kgatelelo ya madi, e nonontsha letswele, e thusa mo letlalong, e imolola mala le tsitsibalo, e na le dikotla tsa boitekanelo jwa masapo, e thusa mo tlhokomelong ya maikutlo.

Go tlhoka madi le di diriswa, pula e sa tswang ka tshwanelo le phetogo ya boswa. Go latlhegelwa ke mmu, ditshenyeletso tse di tswang mo ditlhareng tse di senyang, mathata a theko le mmaraka.

Phetogo ya bosa, go tlhoka metsi, ditshenekegi le malwetse, mathata a mmaraka le ditheko, go senyega ga mmu.

Matute a maungo, maungo a a omisitsweng, dipompodi le dijo tse di bopeditseweng, mabaki a maungo, diphekolo tsa tlhago.

Dipanana, diapole, namune, diperekisi, ditamati le diterebe.

Dinawa, ditamati, garlic-ki le tse dingwe. Ka gonne di na le botsogo jo bo siameng, tatso e ratwang ke bontsi le tiriso e ntsi mo dijong tsa lefatshe.

Mo temothuong dithoro le mabele ke dijalo tsa ma ntlha tse di tshegetsang balemi. Di tsamaisa ikonomi le go fa dijo ka bontsi, mo dithulaganyong tsa dijo ke dijo tsa motheo tse di jewang letsatsi le letsatsi. Di fetolwa dijo tse di farologaneng, mme di na le boleng jwa botsogo.

Wine farming ke temo ya morara e e ikanyetsang go dira beini, mme ke engwe ya dijalo tse di jalwang ka ntlha ya mabaka a ikonomi le dijo, e seng fela go jewa jaaka maungo a a tlwaelegileng.

Lefatshe le siameng, metsi, di peo kgotsa dimela, dijari mosebetsi le tlhokomelo.

Go boloka mefuta e e farologaneng ya ditshedi, go sireletsa mmu lemetsi, go fokotsa kgoreletsi le popelo e e sa tsheleng.

Raese, korong, mabele a magolo, mabele a setso. Di botlhokwa mo dijong tsa batho ka ntlha ya boleng jwa tsona, jwa dijo le maatla a di fanang ka ona.

Tikologo e e siameng, mekgwa ya go jala le go tlhokomela, mefuta ya rooibos. Nako ya go kotula, tshumiso le mmaraka.

Ke carbohydrate, minerals .

Teye ya rooibos, dijeme le matute, dino tse di tswileng, go apaya le go baka.

Ditsela tse dišwa tsa merogo mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, di akaretsa matute, soups, smoothies, dips le di dried snscks. Tse di oketsang fibre, vitamins, minerals le antioxidant mo dijong tsa rona letsatsi le letsatsi.

Nka ya go reka spinach-e, carrot-e brocolli, tamati, dinawa le cabbage ka gonne, ke dijo tse e leng gore di siametse mebele ya rona.

Ee, kgolo ya thekenoloji e na le seabe se segolo mo temothuong, le kgwebong ya maungo. E amang tsela eo maungo a jewang ka yona, a tlhokomelwang ka yona le go rekisiwa ka yona.

Maemo a bosa a a farologaneng le matshelo a a farologaneng, a ama mefuta ya maungo ka taba ya pula. Fa gona pula e ntsi maungo a amega ebile a šwa, fa go sena pula maungo a amega ebile a šwa gape. So go tlamehile maemo a bosa a be a nne sentle pula e ne, e ne sentle gore maungo a kgone go gola. Eseng gore pula e ne thata e seng gore go tlhokege pula.

Motho yo o jang maungo o nna a itekanetse ga nne le malwetsi-lwetsi ga a lwale-lwale. E nna e le motho o itekanetseng a phetseng sentle, a dlala seabe se segolo thata mo matshelong a batho maungo. A tlhokega, go tlhokega gore motho fa o fetsa go ja obe le leungo le o le jang morago ga se o se jang ka metlha, gore o dule o le healthy o se ke wa tshabelwa ke malwetse.

Ka ntlha ya go tsenya letseno mo ikonoming, go tshegetsa balemi le mebaraka ya puso, go dira maemo a bogolo mo di-industry-ing tsa dijo, go tlhama mešomo go tshegetsa tourism le culture.